Ha ne ke ile ho lo re kile ho ya shebella cricket le bana ba ka. Ke bone hore batho bongata, ha ba rekise dipidisi tsa di-pain kapa tsona tsa mahloko. E leng ntho e hlokahalang ha o ile nthong tse tshwanang le tsenono. Hobane diketsahalo tse mpe dia etsahala ka pelenyana kapa motho o tshwarwa ke hlooho, e be ba ha tsebe na a ka fumana dipidisi kae. Jwale nka rekisa tsona hape nka rekisa dinomaphodi le dijo tse pheuweng.

Ee, ke a rata ho ka fihla wa theola kgatello ya kelello. Mme wa etsa mmele o dule o matlafetse. Mme ho no no, le ha o no o kwatile, o ka fumana o so o bososela o le mong. Ha o sheba mosebetsi o motle o entseng wa letsatsi.

Papadi eo ke ratang, ke papadi ya bolo. Mme jwale hore ke kgone ho e bapala. Ke tlo hloka disebediswa tse itseng, e leng dieta tsa bolo, dikausu le di katara ho thibeletsa maqeqeila aa eseng maqaqailane. Ho thibeletsa mangwele le menoto. Hore ha ba o raya o seke wa utlwa bohloko. E be ba bolo, e ba moo o bapallang bolo teng. Sebakana sa ho bapala bolo. Le diaparo tse itseng, e leng di-long pan kapa short pan. Ho tla tswa hore na o thabela e feng. Borikgwe bo bokgutshwane kapa bo botelele.

Nna baka la hore bolo ke papadi eo batho ba bontate kapa banna ba e bapalang ho ntsha seka hare ho bona. Ba bapala hore ke yona tsela eo ba ithabisang ka yona. Ba ntsha sekare ho bona, ke moo bo ngwana ba bona bo tswelang teng. Ha o bona monna a bapala bolo, wa ba ntsha se ka hare ho yena, a ntsha ngwana e sa le a mop atile ka hare ho yena, the inner child. Ke mo a mo phedisang teng.

Tshepisa hore ha o ka di-game tsa ka ho nna. Ke o tshepisa hore tlabe ke pasitse dihlopha tsa ka tsa sekolo ho feta batho be e kenang le bona ka tlelaseng, ho feta metswalle ya ka. Ke tlo sebetsa ka thata, mme ke kopa feela hle mose fela. Ke tshepiso eo ke e etsang. Ha nka se phethisa ka moo ke boletseng ka teng, ke tshepisa kapa ko laela o di nke sa ruri.

Hoya ka nna ke nahana hore lebaka-baka le entseng hore ho sekaba le sehlopha se tla kenela moo. Ke hore batho ne ntse le hona ba iphumanang kamora ho kgethwa ditshireletso ka mora COVID-19. Jwale ke hona batho ba ntse ba kgutlela madulong, ba leka ho itokisa hape.

Se nka se mme se bontsha hore ntse se tshwere Afrika Borwa mmapeng, se behile hodimo. Ho no ho bontsha hore sehlopha sa rona sa rugby se sebetsa ka matla, ho bona batshehetsi le balatedi ba sona ba dula ba thabile kamehla. Ba etsa mosebetsi o kgabane.

Eya ho ya ka nna se etsang batho hore ba seka kgona ho reka dintho tsa matsoho. Ke hore batho ba nahana hore ntho e nngwe le e nngwe ba hloka hore ba reke, ba seka iqalla yona fatshe. Mme ba nahana hore ntho e ba e qadileng fatshe, a hona motho a tla e reka. Ha hona motho a nang le hlaseho kapa ditakatso tsa hore a ka ba le yona. Empa e le mafosi. Motho le motho talente ya hae ha e hlahisa setjhabeng. Setjhaba sa e amohela, mme ebile se ya thabela ebile se rate.

Ho ya ka nna ke bona e le mosebetsi kapa e le mokgwa o hantle wa ho ikwetlisa. Hobane ho lema ha hao, ho ka ho sebeletsa kae kae ka dimela tseo o tlo di jala. Di tla o thusa nako e ntse eya ho etsa dishabo mme le ho ho kwetlisa mmele o dule o le hantle. Mme ho lema ha hao ho jareteng nakong ya ho lema o exercise kapa hona ho kwetlisa mmele hore o seke wa kgathala ka pelenyana. O dule o kwetlile kamehla.

Boitlhakiso ba mmele bo bohlokwa, letsatsi le leng le le leng. Hono ho bolela hore, ka ka letsatsi le letsatsi ha o ntso itlhwekisa. O tlosa dintho tsa kgale mmeleng, hore o kenetse ntjha mmele o dule o matlafetse. Le ma kokwanahloko di sekebe tsa o fitlhela ha bobebe.

Ho ba motswadi ke ntho e boima. Bana ba bapala di-game tsena tsa di-VR, mme ba lebala ka mesebetsi eo ba tlamehang ba etse ya sekolo. Kapa e ba tlamehang ba etse mesebetsi ya bona ka tlung. Mme nthwena e ntshwara ha bohloko, kapa hona ho nkeletsa hore ke kwate, kapa ke fumane ke halefile. Mme jwale ke ne ke nahana hore nna, ke di nke. Bana ba etse mesebetsi ya bona ya sekolo le mesebetsi ya ka tlung ba lokelang ho ho di etsa. Ka morao ka moo, e be ba hona re ba lokollelang tsona. Hobane feela ho se tswe jwalo retlo dula re ba halefetse mehlaenana. Mme jwale tshwaro ya tshwaro ya rona ho bona ha e tloba e lokileng.